Into ke endiyenzayo yile elandelayo, ndihlola ngokukhawuleza iimfuno zonyango wezigulane zam ukuze ndibeke phambili ezo zifuna ingqalelo ekhawulezileyo. Ndivavanya isitokhwe samayeza esikhoyo kwaye ndichonge naluphi na unyango olulolunye okanye izinto ezithatha indawo ezinokuthi zisetyenziswe. Ngokuthatha ke la manyathelo ndiye ndikwazi ukulawula ukunqongophala kwamayeza nanjengogqirha.

Tatomkhulu, ndiqaphele ukuba utshaya kakhulu iipakethi yecuba ezingamashumi amabini ngosuku. Ndinexhala ngempilo yakho. Ukutshaya ngoyena nobangela uphambili wokusweleka okunokuthintelwa kwihlabathi liphela. Oku khona utshaya kokukhona ukhula umngcipheko wokuba neengxaki zempilo ezimandundu. Tatomkhulu, ndiyacela, masisebenzisane ukuze ube sempilweni kwaye unciphise izinga lakho lokutshaya. Uthini wena, Tatomkhulu?

Bantwana bam, niyayazi indlela esiye sadibana ngayo nabantu abangevayo nabasebenzisa intetho yezandla ukunxibelelana. Niyayazi loo nto nhe? Nazi ezinye izinto esinokuzenza ukuze sibe nobubele nentlonipho, bajonge xa bethetha nokuba abakuva. Ukubajonga kubonisa ukuba ubahoyile kwaye uyikhathalele into abayithethayo. Baphathe ngembeko, okona kubalulekileyo kukuba sifanele sibaphathe ngembeko nobubele abantu abangevayo ngendlela ebesiya kuyenza kuye nabani na. Khumbulani bantwana bam, wonke umntu wahlukile kwaye yiloo nto eyenza ihlabathi libe yindawo enomdla kwaye emangalisayo.

Ndingenza uhlengahlengiso oluyimfuneko ekhaya olufana nokufakela iintsimbi zokubamba, iimethi ezingatyibilikiyo kunye neshawari yokuhamba okanye ibhafu ukuqinisekisa ukhuseleko kunye nokufikeleka kukatata. Ngokwenza la malungiselelo ndiqinisekile ukuba utata uya kufumana inyameko nenkxaso ayifunayo ukuze alawule isigulo sakhe aze alondoloze nomgangatho wobomi bakhe.

Mandizibulisele kuni bafundi. Ndilapha namhlanje njengomongikazi wasekuhlaleni ukuze ndithethe nani ngesihloko esibaluleke kakhulu nesinobuzaza. Ndiqinisekile ukuba uninzi lwenu lukhe lweva ngentlungu yokulahlekelwa ngumntu esasifunda naye. Abantu abaninzi bafumana iingcinga zokuzibulala ebomini babo. Luphawu lokuba unokuba ulwa neemvakalelo ezingaphaya kwamandla akho kwaye kulungile ukucela uncedo.

Kukho izizathu ezininzi zokuba kutheni amadoda engaziva ethandabuza okanye oyika ukufuna uncedo kugqirha ngemiba yempilo yengqondo. Nazi ke ezinye zezi zinto ezinokuthi zibe ngunobangela, izithethe zoluntu zihlala zikhuthaza amadoda ukuba omelele kwaye azimele. Ukuvuma ukuba sesichengeni okanye ukufuna uncedo kwimiba yempilo yengqondo kunokubonwa njengophawu lobuthathaka.

Mandizibulisele kuwe mhlobo wam omkhulu. Uyazi ukuba sasikhe saxoxa njani ngamayeza esintu ngokuchasene namayeza anamhlanje. Kuyabonkala ukuba abaphandi bafumanise ukuba ukudibanisa amayeza esintu kunye namayeza anamhlanje kunokusebenza ngokwenene ekunyangeni izifo ezininzi, achonge amayeza esintu athile anokuthi ancedisane nonyango lwangoku olukhokelela kwiziphumo ezingcono zesigulane.

Kulungile, kulungile sithandwa, ndikhona ukuze ndikuncede. Ndiyabona ukuba ukhathazekile nyhani. Ungandixelela ukuba kuqhubeka ntoni kwaye kutheni uziva ngolu hlobo? Ndifuna ukuba wazi ukuba ukhuselekile apha kwaye yonke into esixoxa ngayo iyimfihlo. Ukuba unexhala malunga nokukhulelwa, ngokuqinisekileyo sinokukunika uvavanyo lokukhulelwa kwaye sikuxhase ngenkqubo kungakhathaliseki ukuba yintoni umphumo. Yonke into xa uze apha izawulunga.

Okokuqala, ndingenza ke inkqubo yesidlo sakusasa sesikolo kwaye ndisebenzisane ke nolawulo lwesikolo, ndisebenze kwanabo oogunyaziwe bengingqi kunye ke nee-NGOs, ii-nonprofit organization ukutsho ukuseka inkqubo yesidlo sakusasa. Okwesibini, iibhanki yokutya. Ndenze ibhanki yokutya apho abafundi banokufikelela kwizinto zokutya ezingaboliyo.

Owu mmelwane, ndiyabulela kakhulu ngokundithemba ngemeko yomzukulwana wakho. Andithi iinkolelo zenu ziphosakele, ukusa umzukulwana wakho esibhedlele kungasinceda ukuba siqonde okwenzekayo kwaye sifumane eyona ndlela ifanelekileyo yokumxhasa. Oogqirha bangaqhuba uvavanyo oluthile kwaye banike nesikhokelo ngendlela yokulawula imeko yomzukulwana wakho.

Mmelwane, mandithathe eli thuba ndibulele ngokundithemba. Le nto ndizayithetha ayitsho ukuba iinkolelo zenu ziphosakele, ukusa umzukulwana wakho esibhedlele kungasinceda ukuba siqonde ukuba kwenzeka ntoni kwaye sifumane eyona ndlela ifanelekileyo yokumxhasa. Oogqirha bangaqhuba uvavanyo oluthile, banike nesikhokelo ngendlela yokulawula imeko yakhe.